Ndzi nga tsakela leswaku yi va na mitlango ya bolo ya milenge na bolo ya vavasati na netball na cricket, hikuva swi nga kota ku va swi endla vana va xikolo leswaku va tshama va ri lava tengeke na kona va tlangela kule na swidzidziharisi.

A ndzi ta n'wi vutisa leswaku loko a ha sungula xana vatswari va yena a va n'wi hlohlotela xana, naswona hikuya hi ku tlanga ka bolo ya yena a ndzi n'wi vutisa leswaku u ti tshemba ku fika kwihi ka ku va a endla ntirho wa yena u helerile naswona u nga ri na swihoxo.

Yi tumbuluxa mintirho yo hlayanyana swinene, ku dokodela vatlangi ku olola vatlangi ku va mi hlohlotela vatlangi loko va tikiwa ku va yisa mitlangwini ku ri ndlela ya ku va u va drayiva hi movha kumbe hi xibazana.

Ndzi titwa ndzi tsakile hikuva ndzi yimele tiko ra Afrika-Dzonga naswona a ku ri ku tiyimisela ka hina ku va hi hlula, tanihi ta tsakisa mupresidente wa hina laha tikweni na vaakatiko hinkwavo.

I ntlangu wa bolo ya milenge hikuva u tumbuluxa mutlangi un'wana na un'wana n'hweti na hi lembe. Vatlangi lava va va va ri va xiyimo xa le henhla kambe ekusunguleni va va va nga tivekali, leswi swi va endlaka ku ri va hatla va duma hi xihatla vanhu va va tsakela.

A va tlanga bolo ya mavoko, naswona ya milenge a va nga yi landzelerisi.

Ndzi tsakela xipano xa Orlando Pirates naswona xi le ka league ya premeirship laha Afrika-Dzonga naswona xa va xi phikizana na ti team tin'wana ta le matikweni yo hambanahambana ya Afrika eka CAF, naswona xi hlawulekile xipano lexi hikuva xi tirha hi matimba ni ku tiyimisela hi minkarhi hinkwayo a xi tsanisi va va yimbeleri va xona.

Ina, hikuva loko hi ri mitlangwini hi ta fanekele hi va na vunghana hi kurhisa na rixaka, leswi nga ta hi endla leswaku hi twanana hi mikarhi hinkwayo hikuva bolo yi tisa rirhandzu na nhlohlotelo na nseketelano.

Hikuva va xavisa emitlangwini naswona va xavisa swilo leswi tengeke leswi nga ta aka vatlangi miri.

Ikhonomi yi vuyeriwa hi xiyimo xa le henhla hikuva vahlaleri va va va vatlangi va tiko ra lero va ta ta laha Afrika-Dzonga naswona va ta lava ndhawu ya ku ya tlela, laha swi nga ta va swi endla leswaku ikhonomi yi vuyeriwa hikuva va ta va karhi va hakela mali ku tirhisa switirhiswa swa laha Afrika-Dzonga.

A ku ta va Benny McCarthy hikuva i mutlangi loyi a tlanga hi ku tiyimisela naswona history ya yena ya tsakisa yi tlhela yi basa hikuva u vile na ntokoto ya ku ya tlanga matiko yo hambanahambana.

A wu ri na dyondzo ya ku va i ku pfuna ku va wu kota ku hleketa na kuta na tindlela tin'wana letintshwa ku va u kota ku hlula, hikuva u fanekele u tlanga hi swilo hinkwaswo swihelerile a wu fanekelangi naswona u tlulatlula migoji leswi swi ku endlaka ku ri u hatla ku hleketa.

A ndzi ta wu tirhisa hi vukheta swinene hikuva ku va na nkarhi na mutlangi wa bolo swi tisa ku cinca na ntsako moyeni, naswona a ndzi ta n'wi vutisa swivutiso swo olova leswi ndzi nga ta va ndzi n'wi vutisa ku ri u swi kotise ku yini ku ti kuma a fikelele ka xiyimo lexi a nga le ka xona. Hikuva ndlela leyi a yi olovi ku tele va tele vatlangi lava na vona va lava ku ta ti kuma va ri ka xiyimo xa le henhla.

Ku na va Aviator swa ti Fruits ti Lucky Numbers na bolo ya milenge na yona ya gemburiwa, tihanci leswi u swi tlangaka eka website ya Betway kumbe Hollywood kumbe tin'wana.

A ndzi ta titwa ndzi tsanile hikuva ka bolo a ku na mali leyi u yi kumaka endzhaku ka ku tshika, leswi nga ta ku endla ku u vuyela ndzhaku na ku va loko o va u nga vekanga mali ya wena kahle u ta xaniseka.

Ka tsutsumisiwa ku tlangiwa bolo ya milenge, ku tlangiwa hockey, ku tlangiwa cricket naswona ku mbariwa junifomo yo fana loko ku tlangiwa.

A ndzi ta n'wi vutisa leswaku loko a ri ku tlangeni ka bolo u va a chuhile kumbe u va a ri hi ndlela leyinene xana, hikuva u va a tlanga mahlweni ka vanhu vo tala. Naswona a ndzi ta n'wi vutisa ku ri u swi kotisa ku yini ku va a tlanga nkarhi lowu u ringaneke a va nga karhali, naswona a ndzi n'wi vutisa leswaku u fikelele njhani ku ti kuma a ri ka bolo ya milenge xiyimo xa le henhla.

Rugby na cricket, hockey, volley bolo i swilo swin'wana leswi ndzi lavaka ku swi vona.

Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge swinene, ndzi nga va ndzi wu vona hi ku wu hlalela a xitediyamu, naswona ndzi nga va ndzi wu yingisela ka xiyanimoya kumbe ka mavonakule.

Hikuva mitlangu yin'wani a wu nge yi tlangi u ri wexe u fanele u va u ri na vapfuni ku va mi kota ku humelela tanihi team.

A ku ri ntsheketo wa vutomi laha a yi vulavula hi n'wanuna loyi a ri na vavasati vo tala, naswona hinkwavo ka vona a ri na vana na vona.

A ndzi ta kombisa leswaku swa koteka u ri wansati ku tlanga bolo ya milenge ku tiyimisela, naswona swi na nkucetelo swinene naswona va nga lahli thawula tanihiloko va ri vavasati hikuva na vona va fanele va khomiwa ku ringana na vavanuna.

Xipano xa Rugby va nyikiwile Mabakaba Springbok kambe xa bolo ya milenge i Bafana Bafana xa Cricket The Proteas.

A ndzi ta va hlohlotela leswaku va zama ku sponsor leyi hi swilo leswintshwa, naswona va va hlohlotela leswaku va nga xavisi tanihiloko va chela mali laha thimini va invest hi team leyi.

Leswi swi pfuna ku va u va na mali ya ku tala hikuva wa swi tiva ku ri a wu tshembekanga ka ndhawu yin'we ku na tindlela tin'wani leti u kotaka ku nghenisa mali hi tona, naswona loku lahlekeriwa hi ndlela yin'we yin'wani ndlela ya ku endla mali u va wa ha ri na yona.

Bolo, swiyimo swa phephu, tihlo, leswi swi na nkoka hikuva hi leswi fanekelaka ku va kona loko ku tlangiwa bolo ya milenge tanihiloko hi fanekele hi mbala ku fana na swimadlamandla swa swa goalkeeper.

Mfumo wu fanerile ku tekela switirhisiwa leswi enhlokweni hikuva swikolo .

A ku na mali yo tala ya ku va va kota ku tirhisa vukorhokeri lebyi naswona ku na swipimelo hikuva tindhawu leti ku fanekele ku va ku kota ku ngheniwa hi mali ku va e ndhavuko wu ya kumbe nkhuvo wu ya mahlweni.

U fanerile ku va na nkombo wa vatlangi erivaleni rivala ri fanekele ri va ri ri three meter va wisa nkarhi wo ringana timinetse tinharhu naswona bolo yi tlangiwa hi mavoko ntsena a ku biwi hi swibakele naswona a yi tlangiwa hi milenge naswona ya hoxiwa.

Swi hlohlotela vatlangi hikuva va ta va karhi va huweleriwa ku ri na huwa lerikulu ra ku kombeta ku ri va va tsakela loko va ri ndzeni ka rivala, leswi swi kota ni ku engetela vahlaleri ka xipano lexi nga ta va karhi xi endla matlangelo yo saseka.

Ndzi nga tiyisisa ku ri ndzi hlamula munhu mani na mani hi ndlela leyi faneleke na ku va ndzi kombeta vumbhoni leswaku swilo leswi a ndzi swi endlanga hikuva vanhu va tshemba mavunwa ku tlula ntiyiso naswona ndzi ta tiyisisa leswaku ndzi va hlamula hi ndlela leyi baseke ku kombeta leswaku ndzi a ndzi na xihoxo hikuva loko ndzo va ndzi ri against voho swi ta endla leswaku na vona va swi vona ku ri ndzi na nandzu nakona ndzi ringeta ku ti yimelela.

Suzan swi ta lava a rhanga a ya tindhawini ta ku fana na le swibedhlele, swikolweni laha ku talaka ku va na vanhu leswaku a kota ku navetisa bindzu ra yena leswi swi ta endla leswaku vanhu loko a ya pfula bindzu ra yena swi olova leswaku va ta hi xitalo hikuva va ta va va swi tiva ku ri magwinya ma Suzan ma nandzika ngopfu.

timakara na timhandzi to ndzimiwa laha hansi leti nga ta kota ku va u tsutsuma u jikajika hi tona.

Leswi swa va hlohlotela hikuva va endleriwa swilo leswi va swi lavaka hi ku hetiseka naswona swi endla leswaku bolo ya milenge yi tekeriwa ehehla hikuva ku ta va ku nga ri na vukungundzwani kwaleno.

Swi endla leswaku maAfrika-Dzonga ya kota ku vona matlangelo yo hambana ya xiphurofexinali.

U fanele ku ya ka inthanete laha a fanekelaka a navetisa kona ka tindhawu to fana na ti-Fcebook laha ku nga na mani na mani leswi swi ta endla leswaku lava va tsakelaka va kota ku va va ti tshuneta kusuhi na yena hi xihatla hikuva hi laha vanhu va nga tala kona.

Loko va tiko ra le handle va tile laha tikweni ra hina va khomiwa hi ndlela leyi faneleke, tibazi va nyikiwa, tindhawu to tshama nakona va nyikiwa naswona.

Vanhu loko va kwatile swipano swa vona swi dyiwa va onhetela switirhisiwa swa laha tikweni hikuva a hi laha va humaka kona leswi swi endla leswaku tiko ra hina ri onheriwa kambe ku fanekele ku yiwa ka ndhawu leyi nga na vuhlayiseki.

U fanekele ku va munhu loyi a landzelelaka swa mitlangu ya bolo ya milenge hi minkarhi hinkwayo naswona a tiyisisa leswaku u tshama a karhi a langutisile ka .

Ti-brand ti landza ti-influencer ku kombela ku va ti navetiseriwa mabindzu ya vona hi laha ti-influencer ti kotaka ku va ti va byela leswaku va ha fane va hakela mali yo ringana malini ku va va ya mahlweni na ku va va navetisela ti-brand ta vona.

Ina, hikuva vanhu va le matikweni ya le handle va sungule ku tekela Afrika-Dzonga nhlokweni na ku va va lava ku ta endzela Afrika-Dzonga ku ta tour-a leswi vuyiselaku tiko ra Afrika-Dzonga mbuyelo wo saseka swinene.

U nga ha hlalela ka Twitch, YouTube gaming hi tin'wani leti ndzi ti tivaka na discord.

Yi vuyeriwa hikuva vanhu va va ya tlela tihotela ta le ka ndhawu yeleyo, va ya tirhisa switirhisiwa swa le ka ndhawu yeleyo, va ya dya swakudya swa le ka ndhawu yaleyo laha va nga ta va va tirhisa mali ku va va swi endla swilo .

Yi dyondzisa munhu leswaku a hi minkarhi hinkwayo u nga ta humelela nkarhi wun'wani vuton'wini ku na ku hluleka leswi nga ta endla leswaku u hlohloteleka ku va u tirha hi matimba ku hundzisa laya u nga endlisa kona.

Ku yimbeleriwa tinsimu ta ndhavuko, mincino ya kona ku va ku ri ya ndhavuko.

Va vita maphorisa, va phurayivhete va vita ma-security leswaku va ta tiyisisa ku ri ku na vuhlayisekile ku va va kota ku humelerisa ntlangu.

Facebook, Tik Tok, X, i swin'wana swa swihangalasamahungu leswi hungasaka ngopfu hikuva ka hlekisaniwa ku tlhela ku khutazaniwa ku tlhela ku hlohloletalanana.

Ku fanekele ku va na tindhawu to to ringanela ta vavhaki leswaku va kota ku tlela kona naswona ku va na ntwanano ka vona na xiave xo karhi leswaku vanhu lava va tshamaka ndhawu ya.

Ndzi tsakela ku dyondzisa dyondzo ya Life Orientation, hikuva yi dyondzisa hi ta rihanyo na mahanyelo ya siku na siku, na matikhomelo ya siku na siku, na hi bya vutomi bya munhu.

Ina a ndzi ta swi endla, hikuva mina ntirho wa mina wa ku ti tsakisa i ku tlanga ti-game siku hinkwaro. Hikwalaho a ndzi ta swi endla ndzi tlanga na vanhu kuloni laha va nga ta va va humesa mali ku va va tlanga na mina.

Xiendlakalo lexi ni nga xi endla i xa ku ya e-fun khampani ku ya tlanga ti-game to hambanahambana, hikuva ndzi ti khandziya ndzi tlanga nkarhi ndzi ti langutisile ingaku to humelela hi ka ntiyiso.

Swi nga ta endla ndzi titwa kahle hikuva ndzi ta va ndzi hunguta ku va ndzi endla xilo lexi ni xi rhandzaka, hikuva xivulavulo xi ri u dlaya hi nchumu lowu endlaka ngopfu.

Ina ndzi vona wu enerile hikuva ku va ku ri nkarhi wa mina wo wisa, kambe ndzi endla hi ku endla nchumu lowu ndzi wu rhandzaka naswona swi rhurhisa moya wanga.

Ndzi nga ha lava ku ya ti tsakisa eDubai laha ndzi nga ta va ndzi tlangela elwandle, naswona ndzi tshama kona, naswona ndzi famba hi swikepe.

Ndzi nga famba ndzi vekela maphepha laha switarateni, naswona ndzi vekela na laha makuleni ku tivisa vanhu hi hi xinavetiso lexi.

Ndzi nga tlanga bolo, ndzi nga ya elwandle, ndzi nga ya ndzi ya dya e-restaurant ya xiyimo xa le henhla. Naswona ndzi nga ya ndzi ya vona ma-celebrity loko ma-perform-a. Naswona leswi hi swona swi ndzi tsakisaka hikuva ndzi kota ku kuma kurhula, na ku va ndzi beriwa hi moya, na ku va ndzi ri ka environment leyintshwa.

Eka nkarhi wa sweswi ndzi na nkarhi lowutsongo, kambe loko na ha ri ntsongo a ndzi tlanga ri za ri pela ni nga languti na swa leswaku dyambu ri perile.

U ndzi pfune leswaku ndzi kota ku amukela xiyimo xihi na xihi, na ku va ndzi kota ku twisisa na ku anakanya leswaku nchumu lowu u ku tsakisaka ngopfu u tisa kurhula vuton'wini bya wena.

Caster Semenya u fikile eka xiyimo lexi hikuva a nga yingiseli swivulavulo swa vanhu, na ku va leswaku vanhu va n'wi vulavula swa ku yini, hikuva a tiva leswi a xi lavaka vuton'wini. Swi yile mahlweni swi n'wi hlohlotelo karhi va ku u na rimbewu ra xinuna, kambe a ya mahlweni a tirha hi matimba hi ku ti yimisela.

Ndza pfumelelana na swona hikuva vantshwa va rhandza mitlangu swinene. Naswona va nga tikuma va ha kokiwile rinoko hi mitlangu ya ku fana na bolo, Basketball na Netball na mitlangu yo fana na ti-Hockey.

I ku va u endla nchumu lowu u wu rhandzaka hi nkarhi wa wena lowu u va ka u nga ri ka swilo swa nkoka. Nakona u tshama karhi u ti hlayisa hi siku na siku ku va u endla mintirho ya wena u yi endla hi vukheta.

Ndzi tiva FNB stadium na Orlando stadium laha swipano leswi ku nga Orlando Pirates na Kaizer Chiefs, laha swi rhandzaka ku tlanga dabi swinene na tiko ri swi tsakela ri tshama ri tele.

Ndzi nga tsakela ku ya eSouth Arabia, eDubai ku ya hlangana na swifumi na ku ya vona ndhawu leyi pfumalaka swisiwana. Na ku va ndzi ya na le lwandle ra vona, i nchumu lowu ndzi wu navelaka hi mbilu ya mina hinkwayo.

Ndzi tiva Rugby, Hockey na Basketball mitlangu leyi dumile hi ku hlanganisa matiko hinkwawo laha misaveni

A ku ri ntlangu wa bolo ya milenge wa South Africa na xipano xa France, laha South Africa yi nga ba France ku ri khapu ya misava hi twenty twenty ten. Heyi siku leri a ri nandzika swinene no tsakisa, hikuva hina maAfrika-Dzonga a hi titwa hi ri na ntsako ku va hi hlule xipano lexi xa xiyimo xa le henhla.

Ina ndzi vona swi ri na nkoka hikuva va hatla va tiva swiletelo na swilandzeleriwa leswi va fanekelaka va swi endla va nga se ti hoxa ka ndhawu ya swidzidziharisi no nwa mabyalwa va nga heti.

Yi hlohlotela rirhandzu na ku hloniphana na ku xiximana, hikuva matiko loko ma hlanganile ku va ku ri na ntsako lowunene swinene.

Mitlangu leyi yi nga ha vuyisela tiko, hikuva ku ta va ku xavisiwa naswona vatlangi lava va ta va va tlela ka tihotela ta laha tikweni vatirhisa switirhisiwa swa laha tikweni, laha va nga ta va va tirhisa mali ya vona.

Ndzi nga n'wi hlohlotelo leswaku mitlangu yi ta tisa mali hikuva vanhu va nghena hi mathikithi endhawini leyi. Ku ta tlhela ku xavisiwa na swakudya leswi swi ta endla leswaku mali yi ta yi tele hikuva ku ta va ku ri na mathikiti yo hambanahambana ku ya hi switandadi.

Va endla ti-tornament-e hi n'hweti na n'hweti, leswaku ku tshama ku ri na vunyanyuri laha mugangeni. Naswona ku va ku ri na ti-award-i leti kumiwaka endzhaka swona.